Re apara diaparo tsa Setswana bo di open, mme morago diope tse di ile di a diriwa gore di nne digolo nyana mo bathing, gonne batho ba bangwe ba bona batho ba sa tswala mme ba dira gore batho ba ba aparang diaparo tsena ba dule ba tswetse.

Ee, ke akanya gore go ntse go siame go ka apariwa meaparo ya setso mo di-conference-ng, go godisa setso le go tlotlomatsa setso mo nageng ya rona.

Ke moaparo wa baTswana, ke tla bua ka baTswana gonne ke moTswana gonne ke nagana jalo gonne o a ba tshwanela, ebile o dira gore ba bontshe gore ke basadi tota mo nageng ga e se basadi fela.

Ka maswabi ga ke akanye jalo, gonne ke nagana moaparo jaaka mongwe le mongwe o nale mokgwa o a ratang go apara ka gona, mme fa o bona moaparo o go tshwanela o bona ebile o le botoka mo go wena o a o apara.

Dibaga ka mokgwa o difarologaneng ka gona di bontsha gore o ke motho wa setso sefe, ebile o emela setso sefe, ebile di bontsha le dipuo tse di farologaneng, mme bangwe le bangwe ba ipega ka setso sa bone.

Moaparo o mosadi o nyetsweng a tshwanetse go apara o tshwanetse go apara diaparo tse di leele, gonne go bontsha fa a tlhompa monna wa gago o a mo lapeng, ebile a sa batle banna ba bangwe kwa ntle ba tla bona tse ba sa tshwanelang go di bona, mme tse di tshwanetseng ke go bona fela ke monna wa gagwe wa mo 'tlong.

Rona baTswana re apara seope, re apara di ramphetšhane mo setswaneng, re apara jaana go bontsha ngwao e e le ya Setswana ebile re le motlotlo thata ka yona ebile re rata ebile re tlhompa gonne re tshwanetse go tlhompha ngwao jaaka re le baTswana.

Kamano e e leng teng ka tsa setso gareng ga setso le diaparo tsa basadi, ke nagana gore kamano e e teng ke go bontsha moaparo ya basadi ya Se ammaruri mo setsong gore basadi ba tshwanetse go apara jang mo matshelong a bona. Ke nagana setso se ne se bontsha gore basadi ba tshwanetse go apara jang, jaaka ba apara se sadi.

Ammaruri ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng gonne moaparo wa setso ona fa o tle o farologana, mme moaparo wa segompieno o na o tla o farologana ka tsela tse dintsi thata. Moaparo wa setso o ne o dula o ntse fela jalo ga o fetoge, mme wa segompieno o tla o fetoga.

Dingwao di le dintsi di ya tlhotlhoeletsa jaaka basadi ba tshwanetse go apara, segolobogolo ke bua ka sa baTswana go nne ke moTswana. Ba tlhagisa thata fa mosadi a sa tshwanela go kgaola thata, mme apare dilo tse di telele go fitlha diope le matsele mo go ene, ke ka moo setso sa rona sa baTswana se bontshang ka teng. Se boloka ngwao boswa thata le tlhompho le gore basadi ba tlhompe mo matshelong a bona gore ba itse gore ke bona ba tshegeditswe lefatshe la .

E thusa go bontsha gore basadi le banna ba kgona go apara meaparo e e tshwanang, ebile e thusa gore bontsha gore basadi le banna ba lekalekane ga go yo kwa godimo go o mongwe. Ke dumalana le metlha ya yona gonne e re bontsha fa diaparo di sa sekegela ope magareng ga bona.